Abasele banikelwe amalanga njengabo boke abantu abase namkha mabili kuthi bathole amalanga baphumuze umzimba abantu lokho esikubiza

Ekwenziwa ngazo nama.

Iindlela ezingasiza lula ukuzalisa amadamu ngamanzi weenkhukhula ezitjhiywa lizulu kukobana amadamu akhiweko njengombana sazi bonyana afana nama-jojo ayavaleka ngaphezulu, balinge kobana bawavule lokhanyana nakuneenkhukhula ukwenzela bona amanzi alethwa lizulu la abuya phezulu azalise amadamu la. Bese nasele idamu lizele-ke bese-ke liyavalwa ukwenzela bona likwazi ukugcina amanzi.

Iye, ukuhlalisa ndawonye iinkomo neenyamazana ezifuyileko kungazenza zithelelane ngokugula ngombana iinyamazana zikhamba zidla yoke into le, zihlala ehlathini. Kokunye abantu bayakhamba bayokulahla ama-pampers bese ziyadlala, lokhu kungenza bonyana nazihlala neenkomo ezifuyiweko zithelelane ngokugula lula.

Ukwakhiwa kwamanye amadamu amakhulu kungasiza khulu ekwandiseni amanzi, wokuthelelela newefuyo. Iye, kuliqiniso njengombana sinakho ukutlhogakala kwamanzi.

Izimvu zami ngingazikhandela kobana zingadliwa ziimpugutjha ngokobana ngisuse utjani obude obuzombeleze isibaya sami, ngizokwazi ukuzibona iimbungutjhezi nazizako zingakwazi ukuzifihla. Ukuthi ngithole izinja, izinja ezizokukhonkhotha bezigijimise iimpugutjhezi. Nangokuthi ngithole abantu abangagada

Ukuhlambisa ifuyo njengeembuzi neziimvu iye kuyasiza ukuthi zihlale ziphile ntswe, ngombana ukghona ukususa imikhaza engazihlupha, imikhaza engingazidla iingazi enze kobana zonde. Nje-ke kuqakathekile bona sihlambise izimvu neembuzi zethu.

Awa, akwenzeki bona umhlambi wefuyo uhlale ungakabi nokugula nakanye, ngombana kuyaba khona ukugula okumane kuzivelela njengokugula kwamaqatha nomlomo, nje-ke akwenzeki bona umhlambi uhlale ungaguli namkha ikomo irhude namkha idle ukudla okungakalungi, idle utjani obungakalungi nje-ke akukghoneki.

Namkha kungaba lilunga linye lisebenze eplasini kulungile. Akukafaneli ukuze amalunga amasumi woke wemzini munye asebenze eplasinelo ngombana kufana nokuthi bayagcilazeka. Namkha kungasebenza linye ilunga lomndeni kulungile. Namkha emndenini loyo bangabalisumi abathobako baberega emayinini, abanye baberega emavikilini kulungile ngombana siphila ngaphasi kwentando yenengi, akusafani nakade.

Umuntu osebenza emaplasini akukafaneli adoselwe umrholo lokha nakangakaphumeleli ukuza emsebenzini ngencayenzathu ezithileko nanyana abikile. Njengombana naye anamalungelo kufana nawo woke umuntu eSewula Afrika nakagulako ukugula aku-applayelwa akafaneli aze emsebenzini ngombana agula, nakabhujelweko ufanele ukuthi akhambe ayokuhlela izinto naye ezizokwenza ukuthi umuntu loyo obhubhileko angcwabeke namkha abekeke. Lokha nakuneminyanya kuyafuneka ukuthi naye athatha amalanga amabili linye ngoLosine, ngoLosihlanu alungiselele abantu abezako ekhaya. Nje-ke umuntu osebenza emaplasini naye kumele namkha kufanele bonyana aphathwe njengabanye abasebenzi abangasebenzi emaplasini. I-labour law kufanele ivikele woke umuntu kungabi neendaba bonyana ngemaplasini namkha wedorobheni.

I-Vitamini C ngiyo esiyithola ebhananeni, ebhananeni sithola i-Vitamin C.

Iye, ukutlhoga inarha kuyayibuyisele emuva umphakathi wemaplasini ngombana bazithola sele baqothwa eendaweni abahlala bakhulele kiyo, bazithole bangasana narha. Kufanele bakhambe kuthi endaweni etjha abayokufika kiyo bafike bakhe. Nabathi basahleli basazinzile nabanebhadi nalapho baqothwe. Nje-ke kutjho bona, bona angeze baba nendlu njengomuntu okwazi ukuthi akhe endaweni kube ngeyakhe azinze akghone ukuthi akhulise indawo leyo namkha ayenze ibeyikulu indlu leyo ngendlela abanye abantu bangenza ngakhona bahlale eenarheni zakhe. Nje ukutlhoga inarha kubuyisela khulu umphakathi wemaplasini begodu siyazi nokobana bayalima nasele aqothiwe namkha angana narha angalima kiyo kubamraro omkhulu khulu.

Imbewu yamalamula ungayithola namkha ungayifumana endaweni lapha amalamula alinywa khona ezikulu emafandesini lapho kuthengiswa khona izinto zelimo, zokulima. Ungathola imbewu nge-funding, ema-ofisini wezelimo bangakhupha yona, e-Daltrus, ungabawa imbewu, ungayithenga neentolo za-online ezithengisa amalamune, ezithengisa imbewu yamalamune.